Vurimi vurimi lebyintsongo byi kota no tisa nsirhelelo wa swakudya. Vanhu hinkwavo va kota ku kuma swakudya swa rihanyo lerinene swo ringanela minkarhi hinkwayo. Va va kota no hlayisa mali leyi a va ta yi tirhisa ku xava swakudya. Ku tumbuluxeka na mintirho eka vanhu lava va nga a va nga ri ku tirheni etikweni hi mhaka vurimi lebyintsongo.

Mbuyelo wa kona. I ku kuma ntokoto wa ku endla vurimi hi mavoko ya wena, ku dyondza vutumbuluxi na vutivi eka swa vurimi, u kota no hlangana na van'wavuswi tivi eka swa vurimi. Swi ku pfuna no endla tsalwa vutitivisi ra wena ri ri ri langutisela ri wa kahle, u kota no vona tin'wani tindlela to hambanahambana eka swa vurimi. Swi ku pfulela na tindlela to hambanahambana leswaku u hatla u kuma ntirho wa vumundzuku bya wena.

Xo sungula lexi a lexi a ndzi ta xiendla a ndzi ta endla nkunguhato wa leswi ndzi faneleke ku swi fikelela, eka siku vhiki na n'hweti. Leswi a swi ta ndzi pfuna ku kuma nkarhi wo tirha ni nkarhi wa ku wa ku hlaya tibuku ta mina. A ndzi ta tlhela ndzi vulavula na muthori wa mina hi mhaka ya swa tidyondzo ta mina leswaku maybe a nyiketa nkarhi wo ringanela ku ni ta kota ku hlaya, na leswi ni lavaka swi fikelela. Xo hetelela, a ndzi ta tlhela ndzi tirhisa swa manguva lamawa swo dyondza online.

Swiphiqo hi leswi landzelaka. Switirhisiwa swa le makaya swa xiyimo xa le hansi, swo fana na mapatu. Tindhawu ta le makaya ti le kule ngopfu na timakete ta le emalokixini. Mpfumaleko wo wa vutivi bya swa timakete. Ku pfumaleka na na ku fikelela eka switirhisiwa swa masiku lamawani, swo fana na tithekinoloji swa ti--social media.

Mpfuno swi swi hunguta mavabyi swi hunguta ku hangalaka ka mavabyi swi endla leswaku ku va na na na swifuwo swo tala swo fana. Swi tlhela swi sirhelela na ku ri swifuwo swo rixaka ro karhi swi nga ha vi kona.

Xo sungula u fanele a a hlantswa a hlantswa mavoko ma a hlamba mavoko ma yena a tlhela a hlantswa na mavele ma homu hi mati mo kufumela na xisibi. Xa vumbirhi ivi then a sungula ku masaja a a sungula ku khomakhoma homu lahaya maveleni ya yona leswaku yi ta va ready. Ivi then a tshama kahle. Ivi va sungula ku khoma mavele ra honci ra homu a yisa eka a sungula ku senga a sengela ebaketini.

Byi va na xiave hi ndlela leyi. Lomuya makaya vantshwa lava va tsandzekaka ku tala hala malokisxini va ta va ta ti lavela mintirho na mintirho leyi hikuva ya kala no kala, va ya lomuya mapurasini va ya va ya thoriwa. Va endla swa vurimi va ti nghenisela mali va kota ku ti hlayisa va hlayisa mindyangu ya ka vona. Kasi lomu hala emadorobeni byi tisa ku cinca hikuva vanhu vo tala lava va va nga tirheki lava va pfumalaka mintirho va kota ku ya lomuya mapurasini va ya va ya xava swibyariwa, matsavu, swo hambanahambana, va vuya na swona hala madorobeni va ta va ta swi xavisa. Va ti nghenisela mali hi ndlela yaleyo.

Va fanele va hlantswa switirhisiwa swa vona leswi va nga ta va va kha va sengela ka swona masi, before va nga se za va va sungula ku senga tihomu. Leswi swi ta endla leswaku ku hunguteka mavabyi.

Loko va nga se sungula ku rima, misava yi fanele yi rimiwa yi va heta va ba tilayeni. Loko va heta ku ba layeni, va faka manyoro leswaku misava yi ta nona yi tlhela yi va na rihanyo lerinene.

Ndzi ndzi tirhe hi matimba laha purasini leswaku hi kota ku humelerisa hi kota ku fikelela eka nguva leyi ya ntshovelo leyi. So ndzi kombela mi ndzi thola as mutirhi wa karhi wun'wani wa nkarhi hinkwawo. Ndzi tiyimiserile ku cinca, mi nga ndzi yisa kwihi na le kwihi, mi nga ndzi nyika xivandla xihi na xihi ndzi tiyimiserile ku tirha. Ndzi tirhe hi matimba ndzi tiyimiserile na ntokoto ndzi na wona ni kombela mi nga ndzi hlongoli, ndzi tirha as mutirhi wa nkarhi hinkwawo.

Xo sungula lexi ndzi nga ta xi endla, ndzi ta cheka leswaku michini leyi hi faneleke ku yi tirhisa ku tshovela hi yona ya ha ri ka xiyimo xa kahle na a yi onhakangi. Loko ku ri yi onhakile ndzi ta kota ku fonela lavo lunghisa va ta va ta yi cheka. Xa vumbirhi ndzi ta cheka leswaku leswi faneleke ku tshoveriwa swa ha ri ka xiyimo xa kahle na. Xa vunharhu ndzi ta sungula ku clean-a laha ni ta sungula ku basisa laha swakudya leswi swi tshoveriweke swi nga ta tshama kona. Xa vumune ndzi ta sungula ku veka ti-price no tiva leswaku ndzi ta xavisa hi mali muni, ndzi ta xavisela hi va mani swilo leswi swi nga tshoveriwa.

Maendlelo ya misava ya rihanyo lerinene yi kota ku kurisa swimilana swi nona, swi tlhela swi saseka.

Maendlelo ya ya misava ya rihanyo lerinene, yi kota ku endla leswaku swimilana swi kula swi tlhela swi saseka, swi nona.

U fanele a tiva leswaku homu ya yena yin'we ya xisati yi humesa masi mo fika kwihi. A tlhela a tiva leswaku rihanyo ra tihomu ta yena ri ri njhani.

Wu nga pfuneta van'wamapurasi hi ku va nyiketa mali yo leswaku, mali na misava leswaku va kurisa mapurasi ya vona, va ta tlhela va thola vanhu va ta ya va tirha le mapurasini. Wu tlhela wu endlela na van'wamapurasi tiboholi leswaku va ta kota ku cheleta swimilana swa vona.

Timanga ta le.

Tinyawa ta le swikoteleni ta le mathinini, ti swekiwile ende ti ready ku se ti lulamirile ri ku ri ti nga tirhisiwa. ti na swakudya leswi lavekaka emirini wa munhu swa kahle ngopfu.

Ndzi ehleketa ku ri lexi endlaka leswaku vadyuhari va vula tano i mhaka ku ri vona, hi nkarhi lowu ya wa khale ka khaleni a va kota ku ti tirhela hi mavoko ma vona, va rima hi mavoko, ku ri hava titeretere. A va rima hi mavoko, va tlhela va tshovela hi mavoko ma vona. A ku ri hava michini yo tshovela hi yona. Xin'wana na xin'wana a va ti endlela hi mavoko ma vona.

Lexi ndzi lexi ndzi ehleketaka leswaku why lexi endlaka leswaku vakhegula va va vula tano i ku ri khale ka khaleni, vona a va kota ku ti endlela xin'wana na xin'wana hi mavoko ma vona. Ku rima va ti endlela hi mavoko a ku ri hava titeretere a va rima hi ti-donkey na tihomu va khome xikomu. Na loko ku ku fika nkarhi wa ntshovelo a va a va a va nga tirhisa michini, a va tshovela hi mavoko ma vona.

Van'wamapurasi va fanele va cheka leswaku, va cheka leswaku swakudya leswi va va swi nyikaka swa swifuwo swifuwo swa vona, swi swi le ka xiyimo xa le henhla. Va tlhela va cheka leswaku na mati lama swifuwo swa swa vona swi ma nwaka tshama ma basile. Va va tlhela va cheka na na rihanyo ra swifuwo swa vona ku ri njhani na la swifuwo swi tshamaka kona ku tshama ku basile. Va va va hetelela hi ku chuza tihomu leti leti leti humesaka masi mo tala ivi va endla leswiya swa ximanguvamalawa swo va teka matandza ya ya homu liya va ya va ya ma chela ka ka yin'wani ku ku ta va na tihomu to tala to fana na yaliya yo humesa masi yo tala.

Ndzi ehleketa Yes yes. Ina ndzi hleketa leswaku na vona va n'wamapurasi lava ya le makaya va fanele va tlakusa minxavo. Hikuva loko va karhi va fambafamba kwalaha mugangeni lowu va tshamaka ka yona va xavisela vanhu swibyariwa swa vona, va ta va va va ta va va karhi va tirhisa mafurha ya ya mimovha petiroli. Petirolo ende loko swakudya swi tlakuka na petiroli na yona ya tlakuka, so ku na vona van'wamapurasi va nga luzi nchumu va nga va nga luzekeriwi hi nchumu va fanele va fanele ku tlakusa minxavo ya swakudya swa leswi va swi xavisaka.

Ina ndzi hleketa leswaku van'wamapurasi na vona va fanele va tlakusa minxavo ya swakudya swa vona leswi va swi xavisaka hikuva loko va karhi va famba va xavisa kwalaha emugangeni ya vona, va ta va va kha va kha va tirhisa petirolo ene petirolo na yona loko swakudya swi tlakuka, minxavo yi tlakuka etikweni na petirolo na yona ya tlakuka. So ku ri ku kota leswaku van'wamapurasi va nga luzi va va boheka ku tlakusa minxavo ya swakudya swi nga khathaleki ku i va le makaya.

Muchaviseki ndzi kombela leswaku mi mi ringeta ku ndzi khomela xin'wani xo famba lexi ni nga lexi ndzi nga ta xi tirhisa ku famba loko ndzi ri karhi ndzi tshovela xi nga ta ndzi pfuna leswaku ndzi hatla ku tshovela ndzi hatlisa ku tshovela ka mina hikuva purasi leri ri kule ngopfu. Leswo ndzi famba hi milenge ya mina ndza karhala ende swi ndzi tekela karhi. So loko mo zama ku ndzi kumela muchini lowu nga ta ndzi pfuna ku famba hi wona, a ndzi ta kota ku hatlisa ku tshovela laha purasini. Exi .

A ndzi ta va kurisela edorobeni hikuva edorobeni swilo hinkwaswo i swi kuma kwala kusuhi na wena swibedhlele swikolo na mintirho yi tele ngopfu a madorobeni ku tlula lomuya mapurasini so a ni ta chuza ku va kurisela edorobeni.

Maxelo eka vurimi ma pfuna hi ndlela leyi loko mpfula yi karhi yi na ku nga hisi ngopfu ku va na maxelo ma kahle swimilana swi swi kota ku ku kula kahle swi hlayisekile swi tlhela swi va na na swakudya hinkwaswo leswi lavekaku emirini wa munhu kasi loko kasi hi ndlela hala ka ndlela leyin'wani ma onha loko mpfula yi nga ni ku tlhela ku hisa swi endla leswaku ku va na dyandza kumbe timpfula ti na ngopfu leswiya swo ti khukhula na swimilani hi yona ndlela leyi yo ka yi nga ri ku kahle.

Swikwavava i swikwavava i nsinya wun'wani wa kahle ngopfu ende a wu hluphi kula wu kula hi ku hatlisa swinene ende wu kahle ngopfu emirini wa munhu ne le ka rihanyo ra eka rihanyo ra hina hinkwenu wu hi nyiketa ti vitamin-i vitamin c yi tlhela yi yi yi yi swi kota ku ngetelela ma wu tlhela wu kota ku tiyisa masocha ma miri.

Tshama epurasini u va ekusuhi na na ntumbuluku u tlhela u va na ku bela hi moya ka kahle ngopfu u kota no ti kurisela swakudya swa wena hambi ku ri swa hambi ku ri swifuwo swa wena u tlhela u dyondza na no endla mintirho yin'wani hikwalaya purasini ku hlakula u endla hi wexe u kota no endla olori hi ku va u kha u endla swo hlakula hlakula u va u ri kusuhani na na na le makaya swinene u dyondza no endla swin'wani leswi a wu nga ta swi endla.

bindzu ra van'wamapurasi lavatsongo hi ndlela leyi va ha ku sungula so loko va xava swa switirhisiwa leswo durha leswiwani a va swi koti ku ti vuyerisa vona vinyi hikuva va hakelana na mali ya switirhisiwa leswiya.

Futhi loko va swi byari hi ndlela yeleyo swi va simple ngopfu ku va kota ku swi hlakula no swi cheleta swa va olovela ku tlhela ku va na ku ku ku ku va ku ri na ndhawu yikulu leyi va nga ta kota ku yi tirhisa for swin'wani swi swi va ku tlhela ku va swi koteka like na swi koteka na loko maybe va la ku kha swimilana sweswiyani va nga swi byala laya hansi swa olova.

Xo sungula lexi munhu a faneleku a va na xona i teretere xa vumbirhi u fanele a va na na mati mo huma hansi a borha mati mati lama fikelelaku ma ta kota ku cheleta swimilana a tlhela a va na michini lowa wo endla leswaku misava yi va kahle wo celacela misava.

Swimilani swi nge he kuli van'wamapurasi va va ta lahlekeliwa hikuva swimilana swi nge kuli so va nge he koti ku xavisa.

Xo sungula ni hleketa ku ri van'wanamapurasi lexi endlaku va tirhisa tikhemikhali teto i mhaka ku ti chipini xin'wani xa kona va lava ku hatla va gain-a kwala na kwala xin'wana lexi nga endlaku leswaku va tirhisa tikhemikhali teto i ku pfumala vutivi no pfumala ku fikelela ka information a va no support-iwa na support a va yi kumi kahle.

U nkaka va fika va wu kha e la wu nga ta va wu nave kona ivi va wu khelela va susa va khelela matluka lamaya ma nga ta va ma ma ri eka xi eka lexiya xo leha eka nsinya wa wona va khelela ma matluka va ma va ma yisa sayitini nkarhi wun'wani va kha na tinyungu ta kona leswiya switsongo va swi tsemelela ivi ndeni va sweka kasi timanga timanga to tsuvuliwa kunene ivi va va va ti susa le ivi va sungula ku ti tlhorhela.

wa xi tsemelela ivi u xi hlantswa u heta u xi faka epotwini ra wena u chela nyana mati ma nga tali ngopfu ivi xi byabya xi byabya xi byabya ivi xa until xi vupfa a xi hlweli vhela ku vupfa sweswo swi ta va swi ri ka wena ku wa chela tamatisi kumbe njhani van'wani after loko se xi vupfini va chela tamatisi va faka na tisopo lava masiku lama va faka na fish oyili ivi then xi va xi vupfini u phama u dya.

Loko ndzi va dyondzisa vu ntirho wa vurimi ndzi va dyondzisa na mina ndzi ri karhi ndzi swi endla va vona ku mina ni swi ku yini loko ndzi khoma xikomu ndzi rima navona ndzi va nyiketa xikomu va endla leswi mina ndze endlaku swona.

nkoka hi ndlela leyo loko vanhu va ta suka eka matiko ma le kule na le kusuhi va ta va ta vona va vhaka etikweni va ta vona swiharhi na swilo hinkwaswo leswi nga kona entangeni loko va fikini layani va ta va va kha va kota ku xavaxava swilo swo hambanahambana kwalaya etikweni hi ndlela yaleyo swi ta va kha swi kulisa tiku ikhonomi ya tiku yi ta kula.

Ndhawu yo fana na leyi yi nga tala ngopfu mpfula nhlangasi mati kahlekahle or maybe kumbe ndhawu leyi nga na misava yo ka yi nga nonangiku xivangelo xo va chuza ndhawu yeleyo i ku pfumaleka ka ndhawu yo leyi va nga ta rimela ka yona xin'wani i timhaka ta maxelo na misava ya kona.

Vanhu va khale a va a va a va rhandza ku ti endlela swakudya swa vona hi mavoko ma vona a va nga xavi kufana na hina sweswi a va ti rimela swakudya a va nga tleli na ndlala loko as long as va ri na mavoko a va pfuka nampundzu va ya va ya phanda swakudya va ti rimela hi mavoko ma vona.

Leswi swi nga swi nga endla leswaku ku pfumaleka ndhawu ya vurimi ku hunguteka na minhlayo ya swakudya vanhu va pfumala va ta pfumala swakudya hi ku ya ka malembe hikuva vanhu va va va ri ku bebuliweni siku na siku.

Homu yi dlayiwa loko ku ri na ntirho wa ku phahla nhluvulo nkosi na ntirho wa ku tlangela ku fana na vukhomba kasi loko ku ri nkosi munhu loyi a nga na vutihlamuleri bya ku xava homu i va ndyangu lava va nga humeleliwa hi rifu rero na rero kasi loko ku ri ku phahla i i munhu loyi i va ndyangu na kwalano va humesaku mali ya ku xava homu kasi loko ku ri vukhomba munhu loyi a nga na vutihlamuleri i vatswari va n'wana loyi a khombaku vona va humesaku mali yo xava .

Na swi twisisa leswi mi vulavulaku leswi mi ni hehlaku hi swona mara leswi ko maendlelo ya mina ya ya ku rima a ni a ni a ni nga swi tivi ku ri na n'wina mi tirhisa yona ndlela leyi mi ngo ni yi yivini eka n'wina if swa koteka ku ri ni nga tirhisa ndlela yin'wani ni kombela ku tirhisa ndlela yin'wani ni ta ringeta hi matimba ku kuma ndlela yin'wani ni nga ha tirhisi yo fana na ya n'wina mina a ni nga ri swi tivi ku ni ndlela leyi ni tirhisaku ku ve yi fana na ya n'wina.

Mintlhotlho leyi nga leyi nga yi nga va ka kona yo sungula xo sungula i ku cincacinca ka ka maxelo na ku cinca ka ndhawu ya vurimi, xa vumbirhi ku nga va ku ri ku tsandzeka ku lunghiza ku tikeriwa ku lunghiza michini ya swa vurimi nkarhi wun'wani ku pfumala mali ya mpfuneto ka swa vurimi.

Xo sungula lexi va faneleke va xi tekela enhlokweni i ku tshovela hi nkarhi va fanele va tshovela hi nkarhi leswaku swi ta famba swa ha ri kahle va tlhela va endla leswaku loko va karhi va swi fambisa va swi khoma kahle va tlhela va endla leswaku swi swi tshama, laha swi vaka kona ka xilo lexi va swi fambisaka hi xona a ku na ku hisa a ku titimela ngopfu ku va kahle, va tlhela va meka va va va endla leswaku movha lowu movha vhele lowu yi transport-aka swakudya leswi yi na yi va yi ri na fridge leswaku or kumbe container leyi nga ta endla leswaku swakudya swi tshama swi ri ka temperature ya le hansi.

Loko swi ta hala ka site ka sayiti ro byala swi nga endla leswaku ku va na ku hlwela hikuva ku pfumaleka vanhu vo byala leswi swi nga endla leswaku na n'wa na n'winyi wa purasi a tikuma a nga ha rimangi purasi ra yena hinkwaro hi ku pfumaleka ka vanhu vo byala kumbe loko u fositela a la ku byala ndhawu hinkwayo, leswi swi nga endla leswaku a tikuma se a humesi mali yo tala hi ku hakela vanhu overtime kasi loko swi ta hala ka sayiti ro tshovela swi nga endla leswaku ntshovelo u hlwela leswi leswi nga ta endla leswaku n'wanamapurasi a nga ti kuma a nga ha vuyeriwangi.

Leswi swi nga endla leswaku ku va na risk ya ku pfumaleka ka mati swimilana swi nga ti kuma swi fa na misava yi ti kuma yi nga ha ri kahle hi mhaka mati lama, na mati ma ti kuma se ma thyakini lama ma nga ta endla leswaku swifuwo na swimilana hinkwaswo leswi nga kona kwalaya epurasini swi tikuma swi affect-ekile swi vabya kumbe swi fa na swimilana hi mhaka mati lama.

Ndzi vona va nga tirhi kahle hikuva emapurasini van'wani lava tirhaka emapurasini va tirha va ri va ri hava switirhisiwa swona eneta leswaku va kota ku endla ntirho wa vona, xin'wani na mali leyi va yi holaka le emapurasini yi le hansi ngopfu ene vatirha tiawara to tala.

Ndzi ta va hlohlotela hi ndlela leyo lava va a ndzi ta va endla leswaku vatirha hi mitlawatlawa ni ku ntlawa lowuwani loko o hatla u heta ntirho wa wona ka masiku lamawani va ta kuma bonasi, mali yi endla leswaku munhu a tirha hi matimba ya motivate vanhu ya hlohlotela vanhu yi va endla leswaku va tirha hi matimba.

I ku kandza mavele va vavasati hi vona lava va kandza mavele va tlhela va sweka.

Ku hambana ka masiku yo byala ka swibyariwa swi ya hi ku swi va swi va kona himhaka mitshikelelo yo fana na ku cinca ka maxelo na xiyimo xa misava hambi ku ri ku cincacinca ka ti ka maxelo ti-temperature.

Ni nga n'wi tsundzuxa leswaku loko a nga se byala u fanele a endla ntirho kaya wa yena mayelana na swilo leswi a lavaka ku swi byala leswaku swi swi swi va swi va kahle ngopfu loko swi byariwa hi nkarhi wihi na loko swi va ka a swi a swi vi kahle loko swi byariwa hi nkarhi wihi, so munhu la a lavaka ku byala ni nga n'wi tsundzuxa leswaku i fanele a endla vulavisisi hi swimilana swa yena leswi a lavaka ku swi byala a nga se swi byala.

Switirhisiwa u fanele u swi basisa loko u vuya eku eku eku dilivheni swi swo u fanele u swi basisa kangani swi ta ya hi ku a vhikini u dilivha kangani, loko ku ri u dilivha kan'we lowu u ya ku dilivheni u fanele u fika u swi basisa u u basisa switirhisiwa u basisa na movha, nakambe loko u vuya eku dilivheni again u fanele u fika u ndla sweswiya u basisa switirhisiwa u basisa na movha as soon as u ya ku dilivheni.

Ndzi nga endla xo sungula lexi ni nga endzaku xona i ku ni endla leswaku ni tshama ni kha ni mantain switirhisiwa michini leyi vatirhi va mina va yi tirhisaku hinkwayo, ni tshama ni kha ni cheka leswaku michini ya mina siku na siku ya ha ri kahle ya ha ri ka xiyimo xa kahle na ni tlhela ni train vatirhi va mina ku va kota ku tirhisa michini leyiwa kahle.

Freezer free freezer burner hi loko swakudya swi tiye ngopfu ivi swi damejeka hi ku tiya, so khombo ra kona i ku va swakudya swi luza quality swi nga endla leswaku swakudya swi oma swi nga ha swi loose quality swi nga ha nandziki.

Nkarhi wa kahle wa siku i nampundzu hikuva ku va ka ha ri kahle ku va kha ku nga hisi, maxelo ma va ma ha ri kahle swinene.

Ndzi nga byala mavele, matamatisi, tinyala, tikheretso na tikhavichi leswi i mhaka ku ri swi famba ngopfu a swi ti-chances to ni ti kuma ni luzini ti le hansi ngopfu.

Ku hlayisa hikuva loko u hlayisa swakudya swi ta endla leswaku na mali yi tshama yi ri kona yi ti kuma yi hlayisekile loko o ka u nga swi hlayisi, swi ta endla leswaku u tshama u kha u nga swi koti no save mali hikuva ku tirhisa swakudya vusopfa, so loko u swi hlayisa swi ta endla leswaku mali yi tshama yi ri kona hi nkarhi hinkwawo.

Swi fa swa fambisana hikuva loko misava yi nga lunghekangi a wu nge swi koti ku byala, so xo sungula lexi faneleke ku xi endla i ku lunghisa misava yi va ka xiyimo xa kahle ivi u ta kota ku byala swimilana swa wena swi ta kota ku kula kahle.

Ina swi kona swiletelo leswi leteriwaku van'wamapurasi leswaku va ta kota ku dlaya switsotswani i ti emapurasini ya vona leswaku swimilana swa vona swi ta kula kahle.

u fanele u languta leswaku swimilana swa wena a swi na mavabyi u swi languta kahle u tlhela u la u cheka ku aka na swin'wana swo famba swo fana na swona na, hi ku swi nga ndleka ku ri na swin'wana swo fana na swimilani sweswo mara swona ku nga ri swona ku ri swimilani swa thyaka, u tlhela u va sure leswaku swimilana leswi leswi u nga swi byalaku wa swi tiva na wa swi tivisisa hi vuenti.

Ya ta endla leswaku swimilani swa wena swi nga kuli kahle ende leswi swi nga ta endla leswaku na ntshovelo wa kona wu nga vi wa kahle u tikuma u luzini wena tanihi mubyari wa swona.